Emntaneni uyakwazi ulimitha i-screen time apha ezifowunini zakhona, uyisete ngokunokwakho ukwazi uba ifowuni yakhe into eyenzekayo kulaa fowuni yakhe izoripota nalapha efowunini yakho. So xa kubetha ixesha elithile uyakwazi ke ngoku uba uyicime leya yakhe ifowuni kuba ke ngoku uba azofoeukhasa kwezinye izinto, afowukhase ezincwadini zakhe kunokuba ajongane nefowuni yakhe. So eso sisombululo eso ndisibona ingathi ingasesona sisombululo esinokulunga, sesona sisombululo esinokulunga eso.

Zesikhumbule ngo-ninety-five kwakulapho saqala ukufumana inkululeko. Ezinye izinto sasingazenzi ngendlela efanayo nendlela eziyakhayo, so ngoku ngelo lixa kengoku kwasekulapho ke ngoku ukuba zonke izinto sizenza ngokubambana. So ukuthi ke ngoku kwawina iSpringbok ke ngoku ngelo lixa elo, kwasekulapho umntu wonke eyivuyelela kuba kaloku wonke umntu uba hayi sesiyisapota sonke. Ngoku sesinako umanyana, sesinako nokubambana kuyo yonke into esiyenzayo.

Kule sizini ephelileyo beke kwadlala iSoweto derby apho iKaizer Chiefs iye yaphakamisa indebe after ixesha elinintsi, after i-ten years yonke. Loo mdlalo lowo, yeyi, abantu babebambe igazi ndandibambe igazi kwamna. Kwathi ngemizuzu yokugqibela, imizuzu yokugqibela langena inqaku elenza inqaku uba kwiKaizer Chiefs abe yi-two kwiOrlando Pirates ibe yi-one. Apho ke sasesimincile siba ninzi kodwa ke ngaloo mini leyo kwakwazeka uba sonwabe kube yiloo, sibe nemincili kube yiloo nto kwamnandi kuba kaloku nayo ide yathi yathi yanto yabamba nayo ekugqibeleni.

Amabhokobhoko seyiphumelele kane indebe yomhlaba. Eyokuqala yayingo-ninety-five, enye yaba ngo-two thousand and seven, enye iye yaba ngu-twenty nineteen, enye ke ngoku yazoba ngo-twenty twenty-three. Loo nto leyo isibonisa uba ukuthi kuyasebenzeka, kuyasebenzeka and le nto leyo indenza uba ndonwabe ukuthi iyasiriprizenta, isiriprizenta kakuhle siyiSouth Africa ke ngoku.

Abanye abazali babona laa nto ukuba irabhi iye isispoti esingathi sinobundlobongela nendlela abagilana ngayo nendlela ababambana ngayo ngoku bavele babone ingathi inobungozi, kanti akunabungozi. Ikhona imithetho phana uba umntu umbamba kanje, umntu ukuze uba uyamgripha umgripha kanjani nokuthi umntu xa enyuswe phezulu awukwazi ukuteklisha umntu lo unyukileyo plus nalo ubambe lo umnyusayo.

Izakhono ezinophuhla apho kukuba yilaa nto kuthiwa yi-critical thinker umntu nguyena yena anokukwazi ukucinga kakuhle ngoba laa nto, laa game leyana ikubonisa indlela yokustrathejayiza, indlela plana indlela yo-owuvakhama izinto. So apho ungawufumana umphuhliso othile ngendlela yokuthi izinto nawe ungazenza njani ukuze uzibone zisiya phambili, indlela yokuplana njani.

Le nto lena inefuthe elininzi ngoba into esiqhele ukuyibona xa sesikhulele ezilalini siba exposed kukuqala kwinto yebhola nje qha and then ke ngoku ezinye izipoti ezi singazinaki nozinaka. Nalapho i-rugby lena into, umdlalo wombhoxo, sithi siwubone xa sesifika ezikolweni, xa sowuqala isikolo or mhlawumbi sowupha kwamabanga aphezulwanyana mhlawumbi ufunda ibanga lesixhenxe kube lapho ke ngoku ubona ezinye izinto ke ngoku. And then high school ke ngoku ube exposed kwezinye izinto ke ngoku, kwezinye izipotsi ubone ke ngoku uba . Nalapha ke ngoku i-equipment leyo ivele ingabikho inqabe ngoba kaloku into ephambili yile bhola.

Abantu abanintsi bafuna ukubona i-reality yokuthi umntu yintoni ayenzayo because abanye abantu abaninzi benza ii-skin routine abanye abaninzi benza oo-get ready with me, abanye abaninzi benza i-vlog. Kanti kahle kahle kufuneka umntu enze into eyohlukileyo yena kukwazi abantu bazoyithatha i-content yakhe. Abanye bathi baluza i-weight, yena funeka akhethe indlela yakhe kahle kahle uba yena uzawuyenza njani. Yintoni enomenzisa imali? And nalapho kufuneka kengoku akhonekkthe nabanye oosaziwayo. If ever naye ufuna uba ngumculi, uba yi-influencer, kofuneka naye kengoku azame indlela yokuthi if ever le content yakhe iyahambelana ne-content yokasaziwayo uthile, azame ke ngoku iindlela zokuthi adibane naye. Okanye abe emane emthega phaana akwazi uba naye abonwe ngusaziwayo owo kwazi uba naye ke ngoku azodontseka akwazi ukuzojenereyitha enye imali eninzi ke ngoku kuba kukhona usaziwayo.